Ngiyavuma ukuthi i-TB iyalapheke begodi ingabuyela emzimbeni womuntu angayilandele kuhle indlela yokwelashwa. I-TB yigulo ebangwela yi-bacteria begodu imithi ye-TB iyasebenza khulu ekuyelapheni kodwana umuntu kumele aphuze imithi ngendlela eqondile, ngaphandle kokuyiyekela ngaphambi kwesikhathi ngombana wayiyekela la, iTB iyokubuyela emzimbeni.

Iye, kungasiza khulu ngombana abobaba abanengi abathathi isikhathi sokuyozihlola emtholampilo ngebanga lokuthi babambekile ngomsebenzi, isikhathi esilinganiselwe nokwesaba ukuhlola, manje mabangaletha izinto lezo emsebenzini zokuhlolwa, bangakghona ukuthola ubulwelwe busathoma.

Iye, ngokubona kwami iinhlahla zezintu ziyawalapha amalwelwe athile. Abantu abanengi basebenzisa iinhlahla zesintu ukwelapha amalunga abuhlungu, umukhuhlwani kanye nezinye iinhlungu zomzimba.

Amagadango angathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV, kukuthi aye emtholapilo oseduze, la azofumana khona imitjhoga ukuthi ayisele ngamihla, ahlale ayisela angayenqi bonyana ukuthi ubulwelwe lobu bukghone ukuhlala bungayi phambili.

Abantu besilisa, bembaji, bafanele ukukhuluma ngempilo zabo ngokuvulekileko ngoba lokho kusiza ekuthini bathole usizo ngesikhathi. Kanengi amadoda ayathula ngebanga lokwesaba ukuhlekwa, ukungahlonitjhwa namasiko aphazamisa ukukhuluma ngezikinga zomzimba noma zengqondo.

Ngokubona kwami, angekhe ngithi lesi yisihlahla mbala esingehlisa umuntu emzimbeni ngaphandle kobufakazi bezefundo besayensi. Into ebalulekileko ukuthi umuntu abuze udokotela ngaphambi kokusebenzisa noma yisiphi isihlahla.

Imbada ngumuthi wesintu osetjenziswa ekwelapheni imiraro ethile yomzimba noma yokomoya. Ivamise ukuhlanganiswa ngezimpande, amahlamvu nezimpahla zemvelo ezikholelwa bona zinesipiliso. Abantu abanengi basebenzisa imbada ukwelapha amalwelwe afana nokugula kweenhliziyo, ukuhlanza igazi noma ukuqinisa umzimba.

Nangibona isihlahla noma umuthi othengiswa ngumuntu ongasebenzi ekhemisi, kufanele ngithome ngicabange kabili. Ngingabuza lowo muntu ukuthi unaso yini isitifikeyiti esikhombisa ukuthi iinthelo zivunywe yiziphathimandla zezempilo, uma enganaso ngingakhetha ukungasithengi ngoba ipilo yami ibalulekile.

Indlela elula yokudosa abobaba bona babe nerhuluphelo emajameni wezepilo ukuthi sithome sibambe imihlangano emphakathini, sikhulume nabo, sibatjele ngendlela amalwelwe angalimaza umzimba wabo ngakhona nokuthi bathome ukuya emtholapilo kusese nesikhathi noma umuntu ezwa into encani, agijimele emtholapilo oseduze nakhona sizokhuluma nabo kuhle, angekhe sebahlule ukuthi bayesaba.

UmNyango wezePilo ungabakhuthaza abantu bona basebenzise iinhlahla zesintu khudlwana ngokusebenza ndawonye nabaphilisi bendabuko. Lokhu kungafaka ukufundisana phakathi kwabatjhugululi besintu nabodokotela bama-clinic bona bazwisisa indlela ngayinye esebenza ngayo.

Umuntu ofanele asele umtjhoga ntazi ukuqinisekisa bona umchicizo.

Isimane sisitjhoga sesintu esisetjenziswa ekwelapheni amalunga womzimba ikakhulu lapho umuntu azizwa anemizwa yokuhlangana kwamathambo, ubuhlungu emlenzeni noma isifo samalunga. Lesi sitjhoga siba nempande ezinamandla futhi sivame ukomiswa bese sikhitjhwa ngamanzi ashisako ukuze umuntu akwazi ukusisela noma kwesinye isikhathi siyagazelwa esithweni esibuhlungu.

Awa, akukaphephi ngombana abatjhayeli bama-ambulensi abanazo izindlu zokuzivikela nofanyana iingidi, kufanele bajamele amaphoyisa ukuthi afike esahlakalweni sobulelesi.

Abantu bembaji kufanele batjheje zamaphilo wabo ngombana kunamagulo amanengi emhlabeni. Umuntu angagula angazi ukuthi uyagula, abone abone ngemva kwesikhathi, makasele abona lapho, athole ukuthi isifo leso asikghoni ukulapheka ngombana usilise isikhathi emzimbeni, manje kubaluleke khulu ukuthi bagijimele emtholapilo bayokuhlola ukuthi abanamagulo athize na, bangaqali ukuthi abantu bazothini.

Ukulethwa kweenkhandelambeleko eenkolweni kungasiza khulu ukwehlisa izinga labantazinyana ababa sidisi ngombana abanye abantazinyana bayesaba ukuya emtholampilo ngombana basaba abomhlwengikazi abanye ukuthi bazana nabomamabo or abazali babo.

Kufanele ifike ngokurhabako i-ambulensi nakulimele iinlelesi ebezidlelezela ngombana umthetho nguwo othatha igadango emaphelelweni manje abantu mele bangaphathiwa ngokuhlukahlukene, bangakhethululwa ukuthi ubani ngubani, mele basize ngendlela eyodwa.

Umlayezo engingawupha umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV and AIDS, kukuthi akusimaphelelo kwephasi, kumele asitlhogomele, athathe imitjhoga yakhe ngesikhathi, angayenqisi ukuya emtholapilo, asele imitjhoga yakhe ngendlela le bamatjelileko ukuthi ayisele qeda la aphile ubuphilo bakhe njengoba bekaphila.

Kuza ngokuthi abanye abantu abafuna iinzuzo ngokurhwebo babeka imali phambili kunempilo yabanye. Imikhiqizo yomgunyathi ingena eentolo ezikulu ngokusebenzisa amaphepha engekho emthethweni noma ngokukopela izitifikeyiti zokuvunywa.

Iye, amalunga womphakathi afundisa ngokwaneleko ngokukhandela ukusebenzisa butjhilweni izinto ezingabangela umlilo oyingozi.

Kungaba bacimamlilo abangengehlanu ukuya abangabhula umlilo wesikhotha endaweni emahegere. Nakhona kuya ngokuthi umlilo loyo mkhulu kangangani endaweni leyo. Umlilo wesikhotha uphumela ekushiseni okukhulu, uyashesha ukushabalala begodu ubudisi ukulawulwa.

Umlanga sihlahla esisetjenziswa khulu emhlonyaneni wesintu begodu sineenzunzo ezinengi emzimbeni. Abantu abanengi basebenzisa umlanga njengendlela yokuhlanza igazi, ukwelapha izilonda zangaphakathi nokuphungula ukuvuvuka. Kwezinye iindawo, umlanga uphuzwa njengetiye, ikakhulu uma umuntu enekinga yamathumbu noma ukuphathwa yisisu. Kwezinye iindlela zokwelapha uphinde usetjenziswe ukwelapha umkhuhlwani nokukhohlela.

Abantu bemaplasini kade balila ngokwakhelwa iimbhedlela kodwana kuyariyada ukwakhiwa kwazo, umraro kungaba yini? Umraro ingaba yi-government yethu ngombana abafuni ngemali namkha bayikhiphile imali amathenda ayidlile imali yokwakha iimbhedlela. Imiraro minengi khulu angekhe sayazi ukuthi yini imiraro.

Urhulumende uthi uyafuna ukuthumela imitholapilo ebomakhambangendlawana eendaweni lapho kungafinyelela isizo khona kodwana umraro ziinlelesi ezeba iinkoloyi, ungararululwa njani umraro lo? Umraro lo ungararululwa nabangayikhipha amaphoyisa amanye ukuthi agade agade imitholapilo leyo bafuna okuyithumela le yeenkoloyi le ukuthi bangathathi iinkoloyi kuhlale kunama maphoyisa bagadile.

Abatjhayeli bama-ambulensi batjho bariyada ngamabomu nakufuze barhelebhe lapho ababizwe khona, ngombana ngasikhathi ufumana bona babizwa ziinlelesi bese ziyabadlelezela. Kungaba yini isisombululo kilokhu? Isisombululo kungaba ukuthi i-ambulensi nayikhambako ikhambe neveni yamaphoyisa. Makuthi kunabantu iinlelesi lezi zifuna ukubatshwenya ukubadlelezela kube kuthi amapholisa aseduze azokukghona ukusiza.

Abanye bathi umuntu nakafuna ukuya emtholapilo kufuze afake isibawo nge-inthanethi bambekele ilanga ekufanele eze ngalo. Ucabanga bona lokho kungayiphungula imijeje emide emtholapilo? Iye, kungayiphungula khulu imijeje emtholapilo ngombana mawufake isibawo nge-inthanethi bazokutjela ukuthi ufike ngesikhathi siphi. Manje lokho ku-right khulu ngombana uyazi ukuthi wena ksasa uyokuya ngesikhathi lesi angekhe kube nomjeje umuntu munye namunye uyazi ukuthi uya emtholapilo sikhathi bani uzokusizakala sikhathi bani.

Umntanthu ujame umjeje isikhathi eside esibhedlela abulawa yihloko, wagcina awile bewabhubha. Kufanele kusulwe bani ngalokhu? Kufanele kusolwe ababeregi ngombana umuntu makagulako abaguli bayafika batjele abantu ababeregako ukuthi bona bagula khulu babawa ukuthi babasize. Iinrhelebhi azifuni ukurhelebha abantu bathi bajame imijeje njengabantu abanye lapha bakhohliwe ukuthi ukugula kwahlukahlukene kumele bathome ngomuntu wokuqala lo agula khulu ophatheke khulu.

Abanye abafuni ukuya eembhedlela zikarhulumende bakhetha ukuya kezangenqadi kubayini? Lokho kubangela ukuthi iimbhedlela zakarhulumende zirhorha iinyawo irhelebho lakhona lithathela kude umuntu angafika lapha bekabhubhele lapha angabarhelejwa soloko ujame umjeje omude. Abanakekelani abantu bakarhulumende, iimbhedlela zakhona azikulunyagwa uthola okhunye akunazinto. Uthola okhunye bathi abo-doctor abekho abo-doctor baye estrayikhini kungakho abantu abanye bakhetha iimbhedlela zangenqadi.

Ngezinjani iimbhedlela ezizijameleko? Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi ezingasi ngaphasi kwarhulumende, kufana namkha mina ngingavela ngazenzela isibhedlela ngaqatjha abantu abafundileko ubudorhodera namanesi ukuthi bazokuberega kimi. Imali yoke iphuma kimi ayiphumi kurhulumende.

Kungabanjani nakungethulwa umthetho wokuthi isiguli nasifika esibhedlela abasebenzi bakhona nabasolwa ngathi siloyiwe babe nelungelo lokusijikisa basithumele enyangeni? Into leyo ingabanga izinto ezinengi, mina ngithi isiguli nasifikako mabasihlahlube babone ukuthi ngeqiniso umuntu lo uyagula namkha akaguli. Makangaguli kula bangamtjela uthi awa thina la asiboni lutho sicabanga ukuthi ukhambe uyokuhlola uye enyangeni uyokuhlolwa enyangeni.

Iinkoloyi zabacimi mlilo zona azijami emarobodweni zidlula ngebelo, kubayini? Makwenzeka njalo vane kubangelwa ukuthi kunala babizwe khona kunala kutjha khona manjesi angekhe ikghone ukujama amarobodweni iinkoloyi kumele ziyivule iindlela ukuthi ikghone ukudlula iyokusiza lapho kufuneka isizo khona ngombana abantu uthola kutjha umbuzi or abantu manje mayisojama emarobodweni iyokumotjha isikhathi kungahlongakala nabantu lapho akufanele ukuthi ijame kumele igijimi.

Ukutlhogomela abantu abalupheleko kudinga imali enengi yokudla, yamapilisi nezinto zokuhlamba kanye nokukhamba ukuya kudokotela. Amalunga womndeni avamise ukunganikwa isikhathi esaneleko ngebanga lemisebenzi neminye imisebenzi yemihla. Abanye abantu abazi indlela efanele yokuphatha izifo zabantu abalupheleko njengokugula okungaphephi.

Imiphakathi ingahlela imisebenzi yokuletha ukudla kubantu abalupheleko ikakhulu labo abangakwazi ukuziphilisa. Amalunga womphakathi angazinikela ngokusiza ukuhlanza izindlu zabantu abalupheleko ngoba abanye bahlala bodwa noma abanakho amandla. Amalunga womphakathi angabasiza ngokubalethela imithi noma ukubakhambisa esibhedlela makudingeka. Amalunga womphakathi angayenza imidlalo, bahlangana badlala imidlalo emilula ukuthi abantu abadala bangazizwa babodwa.

Kumele bafundiswe iindlela zokunakekela abadala, ngendlela enesihlonipho. Kufaka phakathi ukuqonda izidingo zomzimba ezingokomzwelo kanye nezeenhlalo. Kufanele bafunde ngokuhlonipha, ukubekezela nokukhuluma kuhle nabantu abalupheleko, ukubandula ulwazi lokuthi baphathe njani abalupheleko abanemvuzane ezihlukahlukeneko ezifana ne-high blood pressure, itjhukela kanye nezifo zokukhohlwa.

Kubalulekile ngombana abadala bakhombisa yabo, ulwazi kanye nemisebenzi abayenzile ebantwini nasemphakathini. Ukuhlonipha kutjho ukuhlonipha umlandu nomsebenzi wabo. Abadala banolwazi olunengi olubalulekile, ukubahlonipha ukusenza sikwazi ukufunda kibo izinto ezizosisiza epilweni yethu.

Iye, amatlinigi abomakhambangendlwana ayafika ngekhaya. Lokhu kwenzeka ngoba amatlinigi la aphuma kwezinye iindawo, athunyelwa noma adlula ezindaweni ezikude ukuze afikisele abantu abakudingayo. Ngokwesiko abantu bangabathenga noma bawamukele ngokuhlanganyela emiphakathini yabo.

Imali ebekelwe ukwakhwa kweembhedlela ingase ingene ngokugcwele noma iphumelela kancani, ngalokho ukwakhiwa kukhamba kancani. Ukungabikhona kokulawulwa kuhle

Amalunga wepalamende njengabamela abantu